Selo sa pele se e leng gore se sekasekiwa ke banka, ke gore a sekolo se e leng gore se tsentse kopo ya karata, a se mo molaong? Mme selo sa bobedi ke gore ba lebelele gore a matlole a sekolo seo a e leng gore a setse a fetile. Mme sa boraro se e leng gore ke nagana gore ba lebelela mo go sone, ke gore ba lebelele gore a sekolo seo se na le boleng bo bo rileng mo tikologong e e leng mo go sone. Le gore ba lebelele le gore a mme a sekolo seo se patela sentle ka nako.